Ho wa kgonahala hore le sebedise marangrang, le le babedi kapa le le bangata, ka nako e le nngwe. Ha feela kgokahanyo ya marangrang, e le matla ho ka kgona hore e kgokahanye di-phone, kapa di-computer-a tse ngata ka room-ong, kapa ka ofising, kapa ka tlelaseng e le nngwe. Ho a kgonahala hore di-computer-a, kapa di-cell phone le di-connect-e ka Wi-Fi. Le di sebedise ka nako e le nngwe, le le bangata. E mong le e mong o kgona hore a etse ntho a e etsang, ka nako a e etsang. Empa a se sitise e mong. Feela sena, se sena se ka kgonahala fela ha fela kgokahanyo ya marangrang ao le ya sebedisang e le matla.

Bophelo ka cell phone bonolo haholo hobane cell phone o kgona ho etsa dintho tse ngata ka pelenyana tseo o hlolehang ho di etsa. Ha o sebedisa cell phone ya ka tlung cell phone ya ka tlung o tlameha ho sebedisa fela ha o le ka tlung. Empa ka cell phone o kgona ho sebedisa hohle mo leng teng nako efe kapa efe mme cellphone o kgona ho ngola melaetsa. O ngolla motho a whole, o kgona ho founela motho a whole ka yona nako eo o hlokang ho bua le yena ka teng ebile cell phone e re thusa hape le ho bona motho a hole, o kgona ho letsetsa motho a whole sefahleho sa hae. Se hlahe mona founong, o mo bone le bua hamonate, le shebane ka mahlong. Empa phone ya ka tlung ha se ntho e kgonang ho di etsa. Eo